Tsa pholo tse e leng gore di tlamelwa bagodi, mo tikologong e ke nnang mo go yone, re na le dipetlele, ditleliniki, di-center-ra tsa bogodi, e leng tsone di-hospice-e tse e leng gore di tlhokomela bagodi ba ba sa kgoneng go ka itirela go itlhokomela dipetlele tse e leng gore ga ba lwala ba ka kgona go alafiwa teng le ditleliniki ko ntleng ga go duela sepe, go ya ka molao wa puso.

Ke bona go le botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa go nne le gore ba tlhokomele ke batho ba di ntlo tse di tlhokomelang bagodi lebaka e le gore, dintlo tseo ga di fane ka tlhokomelo e e tshwanang le e ba lelapa ba ka go fang yone ba lelapa ba itse makowa a gago ba iphetse le wena lobaka lo lo leele ka jalo o tla kry-a mofuthu wa lerato le e leng gore o tlhoka gore o le kry-e jaaka mogodi, le tlhokomelo e e leng gore e nepagetse ba ka se go felele pelo ebile ba tla go tlhokomela botoka go nna le ba dintlo tsa bogodi.

Dingwe tse batho ba di lebeletseng mo setsong mabapi le go tlhokomela batsofe ke gore batsofe ba tshwarwa jaaka bana ba tlhokomelesegwa jaaka bana ba ba fa tlhokomelo e kwa godimo jaaka ba fa bana ba masea yone mme ke boammaaruri ka gonne ga o gola go ya ko ngwageng tse di kwa godimo o boela ko bongwaneng ka jalo wa lebala dilo di le dintsi ga o kgone go tsamaya ka jalo family mmele ga e.

Mekgwa le ditekanyetso di thusa go bopa maikutlo a motho ka tsela tse di fapaneng jaaka tsela ya go itse motsofe gore e ne e le motho wa mofuta mang ka jalo le tlhokomelo e mo fang yone e fapana go na le ya batho ba bangwe ka ntlha ya tsela e o ithutileng ka yone le mekgwa e a go godisitseng ka yone le mekgwa e .

Lelapa le setšhaba di na le seabe se se tona mo batsofeng ka gore batsofe e ne e le bone ba ne ba tlhokomela bana ba lelapa kana ba godisa bana ba lelapa le ba ditšhaba. Go ya ka kitso e le bone ba e tsereng mo batsofeng ba ba fitileng ga ne bone ba santsane e le bašwa.

Mo tikologong e ke nnang mo go yone go dintlwana tse di tlamelang batsofe ba ba sa kgoneng go ka itlhokomela kana ba ba senang malapa a ka ba tlhokomelang batsofe ba ba senang bana kana ba sena masika di teng ditlamelwana tseo tse di ka ba thusang.

Mo lefelong le ke dulang mo go lona go na le tlamelwana kana dintlo tse di tlhokomelang bagodi tse e leng gore di patelwa ke mmuso. Bagodi ba nna koo ba tlhokomelwa, ba netefatsa gore ba nwa sentle ditlhare tsa bone, ba tlhapa, ba ja, ba tlhapisiwa ebile ba tlhatswetswa le diaparo ke dintlwana tseo tse ba di bitsang di hospice-e tse bagodi ba nnang ko go tsone ba ba tlhokomela go ya ka ditlhokego tsa bone.

Thulaganyo e mmuso e tlileng ka one gone jaanong ya go tlhokomela batsofe ke thulaganyo e le ntle thata mme e ka tokafatsiwa fa e ka batlelwa bašwa ba e leng gore ba na le maikemisetso le bokgoni ba go ka direla mmuso ba tlhokomela bagodi mo thulaganyong eo, go ya ka melao e e beilweng ke mmuso e ka tokafadiwa fa go ka agiwa di ntlo tse e leng gore bagodi ba tla isiwa koo go ya ka mafelo a a farologaneng.

Penšhene ya puso ya go tlhokomela batsofe e thusa thata batsofe ba le bantsi ka ga batlhokatiro ebile ba ka se kgone go ka dira e ba thusa go ka reka dijo go itlhokomela le gore ba dule ntse ba babalesegileng.

So, o tla tshwanela ke go ya kwa di ofising tsa bone tsa SASSA ka bukana ya gago ya puso ka bo ditshwantsho ya gago e tlhalosang gore o mang, o na le dingwaga di le kae, jalo le jalo. Go ya go ipolaela pension-e eo morago tla kopiwa go ya ko bankeng ya gago, go ya go lata ditokomane tse e leng gore ba di tlhoka go ka tsenya tšhelete eo mo teng ga banka e o itlhophileng go amogela penšhene mo go yone.

Pension-e ya puso e fiwang batsofe e ama ba lelapa ka tsela e e siameng ka gonne ba ka se tlhele ba dirisa madi a bone go ka tlhokomela batsofe, batsofe ba tla tlhokomediwa ka madi a bone a penšene go ka direlwa sengwe le sengwe se e leng dilwana tse ba di tlhokang.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e fa a na le dingwaga di le makgolo a marataro le boraro, ke dingwaga tse di beilweng ke puso gore motho a tlabe a kgone a amogele madi ao.

Mo tikologong e ke dulang mo go yone dipetlele di na le dikoloi kana ditekisi tse di dirisetswang go ka lata le go busa balwetse ba ba sa kgoneng ka jalo mafapha a le mantsi a dipetlele tse tsa mmuso a tlhoka dilo tse di tshwanang le dikoloi kana ditekisi tse di tla latang bagodi ba ba sa kgoneng go ka fitlhelela dipetlele ka dinako tse ba tshwanetseng ba ye.

Batho ba ba tsofetseng ga ba kgone go fitlhelela dipetlele mme rona re ka ya dipetleleng tseo ra ya go gatisa maina le ko ba nnang teng gore dipetlele tseo di kgone di ye go ba tsaya kwa ba nnang ebe di ba busa ka gonne dipetlele di le dintsi di na le dikoloi kana ditekisi tse di latang balwetse.

Mo ke dulang mo teng ditlamelo tsa pholo a le lesome go tswa mo go e ke nnang mo go yone mme le ditirelo tsa potlako di tla mo nakong e e sa fediseng pelo ga o di tlhoka.